Ndzi lava ku va xavela swibelani na masapati swa ku tala swiambalo swa ndhavuko swin'wana na swin'wana kambe swa Vasonga.

Vuhlalu byi bumabumela xiambalo xin'wana na xin'wana xa ndhavuko. Vuhlalu hinkwabyo byi na nhlamuselo yo karhi loko byi ambariwa na swiambalo swo karhi.

Munghana wa wena u na nkhuvo wa vukati, kutani wena u ya enkhubyeni u ambarile vuhlalu bya le nkolweni lebyi u nga lo tirhungela. Kutani a ku kombela leswaku u n'wi hlamusela leswaku u byi rhungise ku yini.

wa ka n'wina u na makoti wa Muzulu, kutani a vona xibelani xa manana wa wena kutani u u kombela leswaku u n'wi byela hi macinelo ya xibelani. Ndzi nga n'wi byela ku kumbe ndzi n'wi komba ku macinelo ya xibelani xi ciniwa njhani, xi ciniwisa ku yini nakona ndzi n'wi hlamusela hi vukulu.

Fanerile ku ambala swikhumba na ti-vest, leswi fambelaka na ndhavuko wa Xitsonga na masapati kumbe ya tintangu.

Va ambala swibelani, na masapati, na vuhlalu nkolweni, mavokweni, na le milengeni na swinguvanguvana swo pepapepa.

xana hi hi yini nqambi leyi u yi rhandzaka? Hlamusela leswi endlaka u yi rhandza. Ndzi yi rhandzisa hi mhaka ya macinelo ya yona.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga, bya vana lava va rhandzaka ku cina swilo swa Xitsonga.

Nkoka wa vuyimbeleri wa ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga, i ku va hi celebrate-a culture ya hina hi ri Vatsonga. Hi tsaka hi ri Vatsonga hinkwerhu.

Ndhavuko wa vaTsonga lowu ndzi wu rhandzaka, i muchongolo loko swi ta eka .

Hi wihi dyondzo leyi u yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga. Yi tele ngopfu dyondzo leyi hi yi dyondzaka eka tinsimu ta ndhavuko. Swi hi dyondzisa swilo swo tala.

Hi xihi xiyimbeleri lexi u xi tsakelaka eka ndhavuko wa Vatsonga. Tlhela u hi hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini u xi tsakelaka. Thomas Chauke hi yena loyi a yimbelelaka tinghoma ta kahle ta ndhavuko leti ti hi pfunaka ku hi dyondza ku cina, hi celebrate-a ndhavuko wa hina as hi ri Vatsonga.

Tiyindlu ta Vatsonga va ndhavuko naswona u nga tsaka u nga tshama eka tiyindlu ta muxaka lowu? Ina tiyindlu ta ndhavuko kota Vatsonga i tiyindlu letiya ta randavula to fana na tindhumba, hi tona tiyindlu ta muxaka. Ndzi nga tsakela ku tshama eka ndhawu yeliya.

Ntirho wa vavasati endyangwini i ku va va kota ku clean-a yindlu va tlhela va sweka, va hlantswa na mpahla.

ya vavanuna endyangwini i ku va va basisa a hala handle, nakona va tlhela va ya ntirhweni va ya tirhela family ya vona ku va tlela va dyile.

A ndzi swi koti hi mhaka yo kokwana wa mina a nga ndzi dyondzisanga. Naswona a ndzi tshembi ku a nga va a wu tiva hinkwawo, u tiva hafu ntsena a nga wu tivi u helelile. Hi yona mhaka na mina ndzi nga wu tivi.

Nkoka wa clan name eka vutomi bya ndyangu wun'wana na wun'wana, i wa nkoka swinene hikuva u dyondzisa vana ku tiva laha va humaka ka kona. Naswona va va va swi tiva ku claim name yi vula yini eka swivongo swa vona leswi va swi tirhisaka.

Kokwani ndzi kombela ku twisa kereke ya mina yi ta yi ta yi ta yi ta pfuna ku hi khongelela laha ndyangwini hi mhaka yo, hina xirilo xo xo rila hi milenge laha ka family leyi ya hina. Se ndzi kombela ku kereke yi ta yi ta hi pfuna hi kota ku hola milenge.